Zwi tshi ḓa kha sia ḽanga, data ndi vha ndi khou dzi shumisa ḓuvha na ḓuvha sa ezwi ndi tshi vha ndi khou ṱoḓana na mushumo ngauri a thi na mushumo. Mishumo eyo ndi vha ndi khou i ṱoḓa kha dzi inthanethe lune data ndi dzi ṱoḓa dzi nnzhi. Ndi dzi shumisa ḓuvha na ḓuvha tshifhinga tshoṱhe lune tshiṅwe tshifhinga dzi vha dzi ṱhukhu, ndi tea u renga dzi nnzhi nga tshelede nnzhi. Data ndi vha ndi khou dzi shumisa zwithu zwo fhambananaho nga maanḓesa u ṱoḓa mushumo.

Musi ndi tshi khou renga data dza luṱingothendeleki, ndi renga data dza ṱethi dzine dzi vha dzi khou, dzi mutengo wa fothi naini rannda zwine zwa amba uri vhege iṅwe na iṅwe ndi vha ndi khou renga data dza fothi naini rannda lune nga ṅwedzi ndi vha ndo shumisa thuu handirente rannda uri ndi wane idzo data.

Telemedicine ndi vhona i tshi nga thusa nga maanḓa vhathu vha re kule kana vha re fhethu hune ha sa shumelwe zwavhuḓi uri vha kone u swikelela tshumelo ya mutakalo ya khwine nga maanḓa zwi tshi ḓa kha vhathu vhane a vha khou, a vha koni u swikelela vhuongeloni kana afho hune vha nga wana thuso hone. Zwine ra nga thusa nga telemedicine ndi uri avho vhane a vha koni u swikelela vha kone u swikelelavho muṅwe na muṅwe a kone u swikelela.

Vhuṱali ha maitele vhu nga thusa nga maanḓa shangoni lino, ri tshi sedza kha miṅwahani i ḓaho, sa muthu ane o gudela zwithu zwo no nga hezwi ndo vha na nḓivho nnzhi i no sumbedza uri miṅwahani i ḓaho thekhinoḽodzhi ya vha hone i nga thusedza nga maanḓa. Ezwo zwi ḓo khwinifhadza uri vhathu vha sa thu itesa zwithu, zwithu zwo tou itiwa nga thekhinolodzhi saizwi zwo no ḓi thoma. Fhedzi masiandaitwa ndi a uri vhathu mishumo a vha tsha ḓo vha nayo saizwi zwithu zwi tshi ḓo itwa nga dzi robotho zwine zwi ḓo sia vhathu vhanzhi vha si tshe na mishumo.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwavhuḓi uri khamusi dzi apuḽikhesheni na dzi website zwi tikedze luambo lwa muthu lwa ḓamuni kana lwa hayani saizwi vhathu vhanzhi vha sa pfhesesi luambo lwa tshikhuwa, zwine zwi vha sia vha tshi khou ṅwala kana vha tshi khou amba zwi si zwone kha dzi apuḽikhesheni dzavho. Zwino arali ha vha hu tshi khou itiwa hu tshi ambiwa nga luambo lwavho ezwo zwi ḓo vha thusedza uri vha sa khakhe fhethu kana u ṅwala zwine vha sa zwi ḓivhe nahone vha pfhesese tshiṅwe na tshiṅwe afho kha dzi apuḽikhesheni na dzi website.

Ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa uri vhathu hezwi vha tshi renga dzi thekhinolodzhi dzine vha vha vha khou ṱoḓa dzi shumisa vha vhe vha tshi ḓivha kushumisele na uri vha sa dzi shumisesi nga nḓila iṅwevho ine i ḓo fhedza i khou vha dzhenisa dzi khomboni. Ha ano maḓuvha vhathu vha khou shumisa dzi thekhinolodzhi u ita zwithu zwiṅwevho zwine zwi vha zwi khou vhea vhaṅwe vhathu khakhathini na u tambudza vhaṅwe vhathu lune zwi vha zwi tshi khou dina vhaṅwe vhathu.

Tshaka dza muzika dzine nda dzi ḓivha dzine dza mvumvusa khwiṋe ndi nnzhi, hu na Gospel, hu na Hip Hop, hu na Reggae, hu na nnzhi badi na dza Rap. Edzo music dzi vha dzi tshi khou mvumvusa vhathu nga nḓila dzo fhambananaho nahone dzi vha dzi na mulaedza nga maanḓa une vhathu vha nga u wana musi vha tshi khou thetshelesa.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri Tshivenḓa tshi vhe tsha dziṅwe nyambo dzine dza shumiswa kha musi hu tshi tambiwa dziṅwe dzi nya dzi dzi nyimbo, izwi zwi vha zwi khou thusa uri na vhavenḓa navho vha wanevho vha tshi khou sumbedza uri vha wa ndemevho musi Tshivenḓa tshi tshi khou shumiswa.

Muzika une nda funa u tamba ndi wa Gospel, oyu muzika ndi muzika une wa vha u khou amba nga Mudzimu, muthu ane nda funa u mu thetshelesa a tshi khou imba Winnie Mashaba ngauri u a kona u imba nahone nyimbo dzawe dzi vha dzi na mbuno. Dzi a thusa na uri rirende Mudzimu nga nḓila dzo fhambananaho. Dzi ḓo thusa na uri muthu a ḓipfhe a tsini tsini na mudzimu musi a tshi khou dzi thetshelesa.

Fhano vhuponi ha hashu hu shumisesiwa data dza netiweke ya vodacom. Network eyi mitengo ya hone i nṱhesa nga maanḓa. I dovha hafhu ya vha i sa fari na network, na data dza hone dzi a ṱavhanya u fhela a dzi fhedzi na tshifhinga na luthihi . Zwine zwi vha zwi khou ri ḓurela sa lushaka.

Ee ndi lunzhisa ndi tshi ḓi wana ndi khou badela masheleni manzhi ndi tshi khou renga data . Edzo data dze nda vha ndi tshi khou renga dzo vha dzi ṱhukhu lune masheleni hayo a songo tea uri a vhe a tshi khou pfhi a khou renga hedzo data. Ndo pfha muyawanga u nṱha fhedziha nda soko ḓi renga ngauri ndi khou dzi ṱoḓa data u dzi shumisa zwithu zwa vhuṱhogwa.

U ya nga nṋe ndi vhona data dza network ya MTN dzi dzone dzine dza farea nga vhathu vhoṱhe. MTN ina data dzavhuḓi nahone i rengisela vhathu data nga tshelede ya fhasi dzi nnzhi. MTN i dovha hafhu ya vha na vhagudi kana vhana vha tshikolo data dzavho dzine vha nga dzi renga nga tshelede yavhuḓi ya fhasi i a vha fhungudzela tshelede dza u renga data.

Hai ndi vhona zwi songo fanela uri hupfi data dzi a tshinyala. Arali ndo renga data dza maḓuvha maṱanu nda dzi renga fhedzi hu tshi swika maḓuvha ḓuvha ḽa vhuṱanu nda vha ndi sathu fhedza u dzi shumisa a hu tei u pfhi data idzo dzi kho tshinyala dza ṱuwa. Hu uri ndo dzi renga nga tshelede yanga naho ndi sathu fhedza u dzi shumisa. Ndi vhona zwi si zwavhuḓi uri havha vhathu vha dzi netiweke vha ri data dzi a tshinyala ngau tori ḓuvha ḽo swika dzi sa thu fhela.

Nṋe a si lunzhi ndi tshi renga mobile data. Afha ha hashu hu na Wi-Fi ine i nthusa uri ndi sa renge data. Fhedzi unga sa ṋamusi data ndo dzi renga ngauri Wi-Fi yo tsimisiwa. Hafho ndo vha ndi si na uri ndi ngari a thi khou renga data, zwino ndi tshi renga data hangei kha MTN. Ndo sedza data dzine dzi a farea nahone ndi dza mutengo wa fhasi. Ndo ri ndi tshi ya nda wana hu na ofa ya vhana vha tshikolo nda renga yone sa hezwi i tshi khou farea nahone i na data nnzhi.

Nṋe nda tshi nga takalela u renga data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe sa izwi ndi tshi wana tshelede mafheleloni a ṅwedzi. Fhedziha ndi kombetshedzea uri ndi renge data dza vhege iṅwe na iṅwe saizwi masheleni a sikho tenda. Na aneo o renga dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe a nga si tende fhedziha data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi vhona dzone dzavhuḓi. Sa ezwi u tshi nga dzi renga nga dzi shumisa ṅwedzi woṱhe. Fhedzi nṋe ndi fhedzisela ndi khou renga dza vhege iṅwe na iṅwe ngauri masheleni avha a maṱuku.

Nṋe ndi vhona u nga zwithu zwine zwa ita uri mutevhe wa TV u vhe wo teaho, ndi zwoṱhe ndi tshiṱori vhatambi na zwiṅwe zwinzhi. Tshitori tshi nga si vhe hone hu sina vhatambi na vhatambi vha nga sokou vha hone hu si na tshiṱori, zwino ndi vhona u nga mutevhe uri u vhe u ho teaho wa TV zwi vha zwi khou itiwa nga vhatambi na tshiṱori tshone tshine zwoṱhe hezwi zwithu zwi tshimbila zwoṱhe ahuna uri tshithihi tshi vhe hone tshiṅwe tshivhe tshi siho, zwi tshimbila zwoṱhe.

Nṋe arali ndi muimbi ane a khou lingedza u dzhena kha muzika wa tshivenḓa wa Afrika zwine ndi nga shumisa hafha vhuponi ha dzi platform, ndi zwithu zwi nonga dzi Facebook, dzi WhatsApp, dzi Instagram dzi TikTok, u itela uri mini muzika wanga wa tshivenḓa na nṋe muṋe ndi ndi vhonale na muzika wanga u engedzea na nne ndi vhonale na vhafuni vhane vha khou vha ntevhelela vha amba hune zwavhuḓi ndi zwezwo zwine nda nga tshi shumisa.

Ya u tou thoma thoma ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine nda i sedza matsheloni tsheloni u tou thoma thoma ndi Facebook, Facebook ndi yone ine ya sumbedza futhi tshiṅwe na tshiṅwe zwithu zwinzhi zwine zwavha zwi kho itea shangoni kha Facebook u a kona u wana mafhungo ngori ho ya ho nga u fhambana ane vha khou itea fhano shangoni, nahone hu si kana shango langa fhedzi kana vhuponi hanga fhedzi na vhuponi vhuṅwe na kha dziṅwe dzi province na kha maṅwe mashango a nnḓa. Zwino Facebook ndi vhona i yone iṋe ndi ya u thoma ine i a anḓadza mafhungo a fha shangoni.

Zwithu zwi nonga dzi Facebook dzi Instagram dzi TikTok na zwithu zwi limiwi zwo fhambananaho, dzi a dzhenelela kha vhushaka hashu na dzi khonani na muṋo na muṱa hune ra dzula hone. Muṅwe na muṅwe we a vha a kha yawe a kha dzedzo dzi Facebook a khou sedzesa zwithu zwawe u a wana hu si na muthu ane a khou amba na muthu a fani hu si uri a huna mafhungo lini a hone mafhungo, fhedzi vhathu uri vha vha khou tou funa u vha kha dzi Facebook u fhirisa u vha vha na miṱa yavho na khonani.

Puḽatifomo ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine nda wana itshi nthusa vhukuma ndi Facebook, kha Facebook wa dovha wa wana na mishumo i tshi khou anḓadziwa haningei uri hu na mishumo yo fhambananaho vha si na mishumo vha no khou tou bva u giradzhueitha na vho nyi nyi vha na toḓa mishumo vha ḓi apuḽaya. Hu vha huna vhathu vhanzhi vho no khou sumbedza mishumo i dovha hafhu ya thusa na mafhungo u a wana mafhungo o fhambananaho hu si ri a muṱa a hanefho fhedzi vhuponi, a dovha a vha mafhungo ane na a nnḓa hanengei dzi province na mashangoni a nnḓa o fhambananaho.